Ku tala ka mimovha emagondzweni swi endla leswaku riendzo ra munhu ri leha. Ku nga hungutiwa mimovha emagondzweni hi ndlela leyi. Ku nga tatisiwa tindlela. Tindlela ti va tikulu leswaku eka ndlela yin'we swi koteka leswaku timovha tinharhu ti ndlhula leswaku ku ta ku ta hunguteka mimovha yo tala.

Ku tshama u hlayisekile eka tindhawu to tsemakanya swiporo u nga u nga pepa hi ndlela leyi u nga hlayiseka hi ndlela leyi. Loko u lava ku ndlhula u sungula u languta eka voko ra xinene u languta eka voko ra ximatsi, u u u tlhela u languta eka voko ra xinene ku tiyisisa leswaku a ko ndlhuli xitimela. Loko u vona leswaku u langutile kambe a ko ndlhuli xitimela hi kona u nga ta ndlhula.

Mukhuva lowu wu dlaya bindzu ra vona hi ndlela leyi. Vanhu a va nge he yi va ya khandziya ti-Bolt hikuva va va ta tisa mali. Eka app-e ku va ku tsariwe nhlayo leyi ku nga tsariwa yona kambe munhu loko a ta ni.

Vachayeri va mathekisi va vona leswaku va tekeriwa makhasimende ya vona. Vachayeri va va ma-Uber loko va rhwala vanhu ekusuhi na switichi swa mathekisi, swi vula leswaku vanhu lava nga ta khandziya mathekisi va va va nga ha ri kona.

Ku hlwela ka swihahampfhuka ku na switandzhaku swinene eka mphakelo wa misava hinkwayo na mabindzu. Swi endla leswaku ikhonomi ya hina yi wa, naswona mabindzu yo tala ma onhaka.

A ndzi ta ya eZimbabwe, ndzi ya vona Victoria Fall. Laha ku khulukaka mati lamanene lama baseke, ndzi vona ndhawu liya yo saseka swonghasi. Yo Zimbabwe yi sasekile swinene.

Vanhu lava holaka mudende va tshembele eka mali ya mudende ntsena. Kambe lava tirhaka va kuma mali nyanga ni nyanga, naswona mali ya vona yi tele ku tlula ya mudende. Vanhu lava holaka mudende va fanele va ehliseriwa nxavo wa swakudya hikuva mali leyi va yi kumaka yi va yi ri yi ri yintsongo swinene, a va koti no xava swilo swa vona hi ku hi ku hetiseka. Kambe vanhu lava tirhaka, va swi kota ku va va xava swilo leswi va swi lavaka hinkwaswo hikuva mali ya vona yi va yi tele ku tlula ya lava va holaka mudende.

Eka swifambo swa vanhu lavakulu lava dyuhaleke, ku fanekele ku va na ti-Bolt laha va nga ta tshama kahle va nga vaviseki. Eka mathekisi a va swi koti ku va va tshama kahle hikuva ku va ku tele swinene, kambe eka ti-Bolt va va va tshame kahle.

Ndzi ta va ndzi letile swinene eka nhlangano lowu hi nga ta va na wona. Laha ndzi nga kona mimovha yi tele swinene, ku na ntlimbano wa timovha. A ndzi swi tivi leswaku ndzi ta fika hi nkarhi muni, ndzi kombela mi ndzi khomela swinene kambe ndzi ta fika.

Tihakelo ta mathekisi ti lawula hi petiroli. Loko petiroli yi tlakukile, na tihakelo ta mathekisi ti fanele ku engeteriwa. Loko hi ku ri petiroli yi tlakuke hi rhandi rin'we, na tihakelo ta mathekisi ti fanele ti tlakuka hi marhandi mambirhi.

Mbuyelo wo teka riendzo ro vangala loko u ri ndzeni ka Kruger National Park tanihi mupfhumba, u dyondza hi swilo swo tala swo hambanahambana. U vona swihari hi ku hambanahambana ka swona, u dyondza na leswi khale a va endlisa xiswona hikuva, ma kona ti kona tindhawu leti nga ta khale eKruger National Park.

Tindlela leti tolovelekeke ta vutleketli eAfrika-Dzonga. hi laha ku fambaka tibazi na mathekisi. Laha ku pfumalaka xikontiri.

Ndzi vona swi nga fanelanga. Munhu un'wana na un'wana u fanele a khandziya laha a lavaka kona. Ku na van'wanyana a va swi tsakeli ku va va tirhisa mathekisi va lava ku khandziya tona ti-Uber, ku na van'wanyana va tsakela mathekisi. Munhu u fanele a ti hlawulela leswaku yena u lava ku khandziya Uber kumbe thekisi.

Hi swihi swisolo leswi mi swi kumaka eka vakhandziyi va swihahampfhuka? Xana mi tiyisisa njhani vuhlayiseki bya vanhu lava nga tsoniwa loko va khandziyile swihahampfhuka? Xana hi swihi swiphiqo leswi mi hlanganaka na swona loko mi ri karhi mi tirha hi vakhandziyi va swihahampfhuka naswona mi swi lunghisisa ku yini?

Xo sungula ndzi nga hlamusela muchayeri leswaku mali ya mina a yi kongomanga. Loko muchayeri a nga swi twisisi, ndzi nga kombela eka vakhandziyi van'wana leswaku va ndzi pfuna hi ku ndzi tatisela. Ndzi nga va byela ntsengo lowu ndzi nga na wona kutani ndzi kombela leswaku va ndzi tatisela ndzi ta kota ku hakela.

Ndzi nga dzika eka milawu yo fana na ku tshama a fasile bandi ra yena ra vuhlayiseki. Ku landzelela xipidi lexi nga fakiwa emapatwini. Na ku tshama a nga fambeli kusuhi na timovha hikuva i wa ha i wa ha ri lon'wuntshwa.

Ku hambana loku nga kona eka Gautrain na switimela leswin'wana. Gautrain yi na rivilo ku tlula switimela leswin'wanyana. Modele wa Gautrain i wa manguva lawa kambe wa switimela leswin'wanyana i wa manguva ya xikhale. Gautrain yi tirha eJoni ntsena eGauteng ntsena, kambe switimela leswin'wanyana swa swi kota ku va swi tirha misava hinkwayo.

Ina ndzi fambile hi xitimela. A hi huma riendzodyondzo tanihi vana va xikolo nkarhi wa kona ndza ha ri exikolweni. Hi endzela eKruger National Park hi xitimela. A ku ri riendzodyondzo leri tsakisaka swinene. Endzeni ka xitimela a ku tsakisa swinene, hikuva wa swi kota kusuka u yima xi ri karhi xi ri eku fambeni naswona ku na swihambukelo endzeni, ku na tindhawu to dyela.

Loko ku tlakuka nxavo wa petiroli, vafambi a va ha fambafambi swinene. Hikuva na na timali leti va ti hakelaka ta ku khandziya ti va ti tele. Van'wani va kumeka va lahlekela ni hi mintirho hi ku kala mali yo hakela ku khandziya mathekisi.

Ndzi nga angula leswaku a nga tshama. Hikuva mudyuhari i munhu lonkulu, mina ndza ha ri ntsongo naswona marhambu ya mina ya ha pfumela leswaku ndzi yima nkarhi wo leha. Ndzi nga n'wi tshika leswaku a tshama.

Buloho a ri pfalekangi kambe thanele yi pfalelekile. Loko u ri endzeni ka thanele a wu swi koti ku vona ehehla hikuva ku pfalelekile. Thanele i mbhovo laha wu nga ceriwa mbhovo wa ntumbuluko laha wu nga ceriwa leswaku ku ta kota ku ndlhula kona timovha kambe buloho ri endleriwe ku ndlhula eka tindhawu to karhi naswona ri pfulekile swinene. Buloho hi xitalo ri va ri ri endliwile laha ku nga na nkova hikuva timovha ta tsandzeka ku va ti ndlhula.

Xilo xo sungula lexi a ndzi ta xi endla a ndzi ta fonela maphorisa. A ndzi nga a ndzi nge endli xihoxo xo va ndzi humela ehandle ndzi swi vona leswaku vanhu va kombiwile hi swibamu. A ndzi nge humeli ehandle hikuva ndza na mina a ndzi ta kombiwa hi xibamu. A ndzi ta fonela maphorisa leswaku ya ta hi xihatla ya ta kota ku va ya ponisa vutomi bya vanhu naswona ya ta ya tele.

Ndza pfumela vadyuhari a va vo lo tikukulela ntsena kambe a va vabyi. A va fanelanga ku hlanganisiwa na vanhu lava va vabyaka hikuva na vona va ta gcina va khoma hi mavabyi. Va fanele ku famba va fanele ku nyikiwa swo famba swo hambana ni leswi swa lava vabyaka ngopfu hikuva vona loko va fakiwa laha ku nga na vavabyi lava va vabyaka ngopfu na vona va hetelela va vabya kambe loko va hambanisiwile swi endla leswaku va kota ku va va papalata mavabyi hikuva eka xifambo lexi ku ta va ku ri vona lava vakokwana lava vadyuhaleke va va tsandzekaka ku ti endlela kambe eka xivandla lexin'wanyana ku ta va ku ri vona lava vo vabya.

A ndzi ta kuma munhu loyi a xavisaka emavhengeleni ndzi n'wi vutisa leswaku hi xihi xitichi xa mabazi laha ku ku khandziyeriwaka kona. A ndzi ta vutisa munhu loyi a tirhaka emavhengeleni hikuva lavan'wana va va swi kota leswaku va ku hungula u ya u ya khandziya eka thekisi ya wrong naswona ndzi nga se khandziya bazi a ndzi ta sungula ndzi vutisa muchayeri leswaku u ya kwihi.

Eka n'wamabindzu mindzhwalo ya wena ya ha ri eku teni. Hi ta kombela ku khomeriwa ku va yi teka nkarhi wo leha ku va yi fika. Yi fanele ku sungula yi kamberiwa leswaku a yi khomanga swilo leswi swi nga swi nga swa nghozi. Yi fanele ku sungula yi kamberiwa leswaku hinkwaswo swilo leswi yi nga le ka swona swi sirhelelekile swinene a swi nge twisi munhu un'wana ku vava.

Mabazi ya xiyimo xa le henhla ya kahle swinene xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka wa kota ku va u xi kuma ebazini kambe eka mabazi lawa ya toloveleke a hi swilo hinkwaswo leswi u swi kumaka ebazini.

Vachayeri va bazi va tereka hikuva mali leyi hakeriwaka ebazini i yitsongo ngopfu naswona va mathekisi va hlohlotelo leswaku vachayeri va mabazi va famba nkarhi lowutsongo etindleleni leswaku thekisi ta vona ti ta tshama ti tele. Vachayeri va mabazi va fanele ku va terekela leswaku na vona va fanele ku famba hi laha va lavaka hi kona loko se va sungurile ku ku ku layicha vanhu.

Mfumo wu nga tiyisisa mhaka leyi hi ku endla leswaku wu xava tibazi tibazi leti humelerisiwaka hi vudyuhari. Vadyuhari va fanele ku va na tibazi ta vona leti nga ta va yisa kun'wana na kun'wana laha va lavaka kona hikuva se i vakulu swinene a va ha swi koti ku va va ti endlela swilo leswi va lavaka swona kambe loko ku ri na tibazi vutomi bya vona byi va byi byi pfunekile swinene.

Swihunguto swa vadyuhari swi nga va pfuna vadyuhari leswaku va tshama va tiyimela hi voxe. Loko va tiyimela hi voxe va va va ti pfunile swinene hikuva a va swi koti ku va va hlupha munhu leswaku a va endlela swilo swo karhi. Ku va va tiyimela hi voxe swi ti komba leswaku se va swi kota ku ti nakekela naswona ku va swi kota ku ti hlambisa va tlhela va va na miehleketo leyinene.

Ina, ndza pfumela tibazi a ti talanga ku kuma vunghozi hikuva ti famba hi katsongo a ti na rivilo naswona ti tiyisisa leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a khandziyaka bazi u tshama a hlayisekile minkarhi hinkwayo.